Kukho umntu ogile inkomo endleleni, ngoku iimoto zimile kwaye zixinene, kukho neetrafikhi.

Ndingamxelela ukuba iUber iyakhawuleza kwaye sibhatala imali encinane, kwaye sinemithwalo, iza kusibeka phakathi eyadini. Iteksi le iza kusibeka phezulu endleleni, kwaye thina sihlala kude.

Ndingabuyisela imali ekufanele ukuba andiyifumenanga, ndixelele umntu obebala imali ukuba wenze impazamo wandinika imali engaphezulu, kuba kaloku akhe ndayigcina le mali iza kwenza imali yomqhubi ishote kwaye umntu obebala imali abe sengxakini.

Ndingathatha imoto yakhe ndiyimise ecaleni kakuhle ndakugqiba ndithi kafowunele umntu amaziyo onokuthi amqhubele imoto ahambe agoduke.

Kukusebenza ndithuthe abantu endibaziyo, kwaye kukusebenza elalini yam. Andihambi mgama mde, kwaye andichithi petroli ininzi endleleni.

Ndandihlala eKapa kwakufuneka ndihambe umgama omde ukuya emsebenzini kwaye yayindichaphazela kakhulu loo nto kuba kwakungekho buseyifu endleleni, kwaye iimvula zazindifumana kunye namalanga atshisayo ayendifumana. Loo nto yayindenza ukuba ndingazivi ndiphephile endleleni.

Ndingakhetha ukuqhuba indlela emfutshane kuba ngamanye amaxesha iyadinisa imoto, kwaye xa udiniwe ukuqhuba imoto loo nto ingabangela ukuba wenze iingozi.

Ndingaphatha ingutyana encinci ukuze xa ndizive ndigodola ndombathe, ndiphathe ukutya ukuze xa ndilambile nditye, ndiphathe kunye namanzi.

Kulungile ukusebenzisa ibhayisekile kodwa ingamchaphazela entweni yokuba angafunyanwa ziimvula kunye namalanga.

Ndicinga ukuba bacinga bayazenzisa nje benobubele okanye bafuna ukubaqhatha kuloo nto.

Ndingacela umqhubi ukuba ahambise iteksi ngesantya esincinci kuba xa ihamba ngesantya esikhulu, ingenza iingozi loo nto ichaphazele nomntu obezihambela ezindleleni.

Indlela yasezilalini imbi kwaye inamatye ahlaba amavili emoto. Indlela yaselokishini okanye edolophini intle, iyi-tar road kwaye yenza iimoto zihambe kakuhle.

Ndingabaxelela ukuba benze impazamo kwaye ndicela bayilungise kwangethuba, bathethe nomanejala wesitishi eso seenqwelomoya.

Xa usiya kude usebenzisa inqwelomoya uye ufike ngexesha kwaye ufika msinyane, kodwa kuyoyikisa ukukhwela iinqwelomoya.

Ndingamxelela ukuba athobe isantya noko asileqi, kuba into yokuhamba ngesantya esiphezulu iyaxhalabisa, kwaye idala iingozi ebantwini.

Ukukhwela iteksi eya edolophini kubiza ixabiso eliphantsi kakhulu kwaye ufika uphephile kuba abaqhubi bethu baqhuba ngenkathalo.

Ndingaxelela umqhubi webhasi ukuba khange ndiyazi ukuba akubhatalwa ngeenkozo zemali okanye imali eliphepha. Ndimcele ukuba ndiza kube ndimbhatale imali yakhe xa ndibuya emsebenzini, ndithi makandinike inamba yakhe yomnxeba.